Uma kudlule ilunga lami lomndeni, siyaye sisebenzise izindlela zenkolo ukuthi silungiselele umfihlo wakhe zakho. Zikhona-ke nezinye izinto nemikhuba yemindeni esiyaye siyenze. Njengokuthi uma umuntu eshonile ulandwa ngayizolo alale ekhaya ngaphambi kosuku lokuya komfihla.

Ngingasebenzisa imisebenzi emincane yasekhaya abazohamba bayoyiyenza ukuze ngibone ukuthi uhlelo lobuntu noma ifilosofi yobuntu bayayiqonda kahle. Umphumela iwona ozongicacisela ukuthi bayiqondile into bengibachazisela noma ebengibafundisa yona.

Kuba ney'nselelo eziningi kangangokuthi kuze kugcine sekuxatshanwa ngoba kungabonwa ngasolinye.

Amasiko womngcwabo wakaZulu akashintanga asamile. Kodwa-ke ngesimo sokuthi sabantu abahlukahlukene futhi esikholelwa ey'ntweni ey'hlukene loko sekubukeka engathi usiko lisala emuva kuhamba kakhulu okwenkolo.

Ay'namthelela kangaka, into yokushada ixhomekeke ekuthini abantu abashadayo bona bafisa umshado wabo ube kanjani. Uma befisa ube ngesiZulu noma ube ngosiko lwabo kuba njalo.

Ngingabafundisa ngekhono lokuzimisela, nekhono lokuphokophela, nekhono lokuzihlonipha. Ngoba uma uphokophela ayikho into ongeke ukwazi ukuyenza.

Kubafundisa ukuthi kuyini kusho ukuthini ukuba yindoda. Nokuthi kubaluleke ngani ukuba yindoda, nokuthi indoda iziphatha kanjani ukuze ibe yindoda eqotho nasemphakathini.

Iy'khathi esiphila kuzona manje zihluke kakhulu kuney'khathi zasemandulo. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi sihambisane ney'khathi ngaphandle zokulahla amasiko nemvelaphi yethu. Kubalulekile ukuthi uma senza imicimbi yosiko siqinisekise ukuthi usiko alilahleki, kodwa futhi siqinisekise ukuthi luyafaka indlela yokuphila yamanje ukuze wonke umuntu osemcimbini naye usingayi akujabulele usuku lakhe.

Okokuqala nje ukubafundisa noma ukubachazela ukuthi kusho ukuthini ubuntu? Buyini ubuntu? Busukaphi ubuntu? Ebese ngibachazela ngokubaluleka bobuntu endaweni yangakithi.

Ngokwami amasiko omngcwabo akwaZulu ayafana nawakaXhosa, ayafana futhi nawebeSuthu, kanye namaPedi. Umahluko imikhuba yegceke eyenziwayo uma kukhona oshonile ekhaya.

Akukho engingakwenza umndeni nomndeni unendlela yawo yokwenza. Futhi abantu nabantu baney'nkolelo zabo ey'hlukahlukene. Ngakho ukuthi abakholelwa kokwami akusho ukuthi kukhona into embi abayenzayo. Ukuhlonipha amasiko abanye abantu kubalulekile.

Eqinisweni nje elimsulwa angikaze ngiyibone isiko lokuthumba komfana. Ngakho anginalo ulwazi olugcwele. Kahle kahle anginalo nje ulwazi nhlobo.

Phela lelo lungaba yizwe elinothe kakhulu futhi elinenhlanhla, ngoba esikhathini esiphila kusona akusabalulekile ukuthi umsebenzi wawuqalelwe abantu besilisa noma abesifazane. Umsebenzi umsebenzi owesilisa useyakwazi ukwenza wesifazane, nowesifazane useyakwazi ukwenza umsebenzi wesilisa.

Kuningi ukudla okuhlukahlukene kwesintu ngakho uma kulungiselwa umcimbi noma kulungisela ukuphekwa ukudla kwesintu kuyaye kube khona abantu abaningi. Loko kwenza ukuthi kusheshe.

Mina ngikholelwa kakhulu kwifilosofi yobuntu. Impela kuyiqiniso ukuthi umuntu ungumuntu ngabantu.

Ngingamluleka ngokubaluleka kokuhlonipha amasiko nokuthi ahloniphe la eganela khona noma la eshadela khona. Uma kufuneka ukuthi agqoke imvunulo yesintu njengonkosikazi yilokho engingamluleka ukuthi akwenze.

Ubulili kudlala indima enkulu kakhulu ekuhleleni izindaba zemingcwabo, kodwa futhi lezi zindima aziyithinte nhlobo inqubo yokulila.

Ngokwami ayikho into edlula ukufundisa umuntu, ukuze into akhuluma ngayo ayiqonde nokubaluleka kwayo.

Anginalo ulwazi olwanele ngalolu daba olungenhla, ngakho anginako ukuphawula.

Ngingaqinisekisa ukuthi ngiyamseka ngaso sonke isikhathi, ngako konke akudingayo ngaleso sikhathi.

Sengikuhlangabezane kakhulu nezinto lapho ngikbona khona ubuntu emphakathini wangakithi. Loko kwenza ukuthi sixhumane ngokudlulele.

Indlela yokufundiswa iyafana kuwona wonke amasiko, akukho okuhlukile espesheli emasikweni akwantu.

Ungakwenza loko ngokungathathi amacala, lalela udaba komunye nomunye uqhamuke nesixazululo esingachemile.

Ngicabanga ukuthi isuke inomuzwa wokuziqhenya kakhulu ngebanga esilihambile empilweni.

Kubaluleke kakhulu ukuthi uzizwe zonke iy'nhlangothi ngaphambi kokuthi uthathe isinqumo.

Sebenzisa leli thuba olitholayo ukuthi ufunde konke okubalulekile odinga ukukwazi uma uzothatha le ndima. Ayilula kodwa uma uzimisele ungakwazi ukuyihamba.

Bafundiswa kakhulu ngokuziphatha, ukuzigcina njengamantombazane asemancane. Bafundiswa ngenhlonipho, indlela yokugqoka ehloniphekile kanye namasiko abo.

Eqinisweni nje ukudla okusheshayo akunayo impilo, kodwa ukudla kwasemandulo yikona okubalulekile futhi nokunomsoco. Koda-ke ngoba iy'khathi esiphila kuzona manje ziyashesha yonke into iyashesha.